Kuzodinga ukuthi bethule imidlalo yama-league ukuze kuthuthukiswe amakhono emphakathini, ngoba kuzosiza kakhulu ukuthi umuntu nomuntu ofuna ukungenela abe nekhono elikhulu elimangalisayo.

Izikole zingakugqugquzela ukuthi kumele kulingane ngokwemidlalo, kwamantombazane nabafana ngoba kuyasiza kakhulu ukuthi kube nobumbano. Futhi kumele kube nemikhankaso thizeni kuhamba kuqwashiswa abafana namantombazane ukuthi ukubaluleka kwezemidlalo.

Yebo, uJunior Khanyile nguye owaphumelela engimaziyo engisondelene naye, uphumelele kakhulu endaweni yangakithi e-Daveyton. Uphumelele kakhulu, uphumelele ngoba ubedlalela amaqembu aphezulu kakhulu.

Yebo, ukhona umuntu ophumelele empilweni ngenxa yemidlalo esihlala naye endaweni yangakithi. Uphumelele kakhulu ngoba kangangokuthi usedlalela amaqembu aphezulu ebhola.

Ngingakhetha umdlalo webhola lezandla phecelezi i-netball. Lowo mdlalo ngiwuthanda kakhulu ngoba, uyasiza kakhulu amantombazaneni asasemancane ukuzivocavoca.

Izindlela zemidlalo eziletha ndawonye abantu bezinhlanga ezahlukene, ibhola lezinyawo yilo kakhulu eliletha abantu abahluka hlukene ngoba kunanezindlela ezahlukile zokudlala ibhola, okubandakanye izindlela zebhola lomhlaba wonke, la kuhlangana khona lonke uhlobo lomuntu ongalucabanga.

Lisiza kakhulu ukuthi abafundi bekwazi ukucabanga ngendlela futhi bebe nomqondo osheshayo wokwazi ukuxazulula inkinga.

Imidlalo iyasiza kakhulu kubantu ukuba babhekane nengcindezi ngoba uma usenkundleni yezemidlalo udlala, umqondo awucabangi kakhulu futhi uyasiza nokuthi uhlangane nabanye abantu abaningi ukwazi ukuthi wehlise kancane ukucabanga ukhwantalala.

Kwakuyisikhathi somqhudelwano wendebe yomhlaba ngenkathi iqembu lami engilithanda kakhulu liwina umncintiswano. Ngajabula kakhulu ngendlela engachazeki.

Kungabathinta kakhulu ngoba ingqondo yabo angeke isacabanga kahle. ispothi sibaluleke kakhulu empilweni yezingane ngoba kufundisa ukuthi izingane zikwazi ukuzivocavoca, zehlise nesisindo somzimba kanye nengqondo iyakwazi ukuthi ihlambuluke uma ngabe udlala imidlalo.

Okokuqala ukuthi balungise inkundla yezokudlala, phecelezi amagrawundi abe sezingeni elikahle, kungabi nawo izinto eziyizilimazo ezinjengamabhodlela, izinsimbi, amatshe.

Abafundi ngingabaseka ngokuthi bazimisele futhi bangapheli amandla kwemidlalo ngoba basuke beyithanda. Kubalulekile ukuthi sibeseke thina sonke, ikakhulukazi abazali ezinqumeni abazifisayo.

Ingafinyelela ngokuthi uhulumeni abambe iqhaza elikhulu emphakathini kanye nasezikolweni axhumane nabaphethe ezemidlalo ukuba bahambele izikole ngezikole ukuthuthukisa amakhono abafundi abasezingeni eliphansi.